Kukubana bathi imali yokulungiselela umngcwabo iyakhawuleza ukuphuma. Xa sekufike ixesha loba abantu bazame ukukelyima, ukuyotsala iimali zabo, kwafumaniseka intobana kude kwalindwa kwade kwangcwatywa abantu bephuma bengena bangade baphume okanye imali iphume. Sade khange afumane imali de wayifumana sele isingcwabo sisigqithile, imali sele ingadingeki ncam.

Ndiyibona mna ilungile into kubana iimali zabo zingene kubo qha bafundiswe abantu ngokukhusela ibhanki, amakhadi wabo webhanki, ukuze bangaqhatheki lula. Into esingayenza kukuncedisa into kubana bafundiswe abantu ukukhusela amakhadi wabo webhanki kunye neephini zamakhadi wabo.

UNSFAS mna undincede kakhulu ekufundeni kwam wandinceda kwinto kubana ubekwazi ukundipha imali yokuthenga iincwadi, imali yokuthenga ukutya. Kukhona abantwana abayidinga nyhani indlela yoba bancediswe ukubhatala iindleko zesikolo ekungekho kwaimali emva ekhaya. Abanye abantwana bayakwazi nokondla emakhayeni wabo kwangayo yona le mali kaNSFAS, bayohlule phakathi abantwana ukuze nasekhaya bakwazi ukuthenga ukutya kunye nasesikolweni.

Kukubana i-inshorensi ithembise ngento yonke kodwa xa kufuneke ibhatele ivele ikhangele nento encinci engabaleka ngayo. Mhlawumbe kuthiwe incinci imali ozayibhatala ngeli xesha umane ubhatala inyanga nenyanga, ungabhatali nto xa kwenzeke ingxaki. Kufikelele apho ke ngoku apho iimoto atshayiswayo mhlawumbi kodwa uve kuthiwa umninimoto makabhatale imali mhlawumbi engange-twenty thousand ukuze ikwazi ukuncediseka okanye ukuhlangabezana neinshorensi xa izolungisiswa imoto.

Kuluncedo ngokuba akunyanzelekanga ndide ndiyeke udliwanondlebe ndingekagqibi kuba kufuneka ndiphumile ndaya evenkileni ndayothenga i-airtime okanye idatha, ndiyakwazi uvele ndithenge. Kwaye ilixesha elincinci, ilixesha elifutshane kwaye kulula ukuyenza kuba ndiyenza yonke into ibe iqhubeka udliwanondlebe.

Ewe, ndikhe ndizibone. Exhaphakileyo ngoku yi-inshorensi yakwaOUTnsurance abakubonisayo that kukhona nemali ebuyayo xa ngaba utshintshe kweyakho i-inshorensi usiya kweyabo.

Imali le yentswelongqesho incedisa kwixesha apho umsebenzi athe wahlala phantsi okanye waphelelwa ngumsebenzi, imncedise ukubana aze amane kukhona imali ayifumanayo ngeli xesha esakhangela omnye umsebenzi kungekho enye imali engenayo. So imali ye-UIF incedisa kwixesha elinjalo.

Kungumbono omhle ngokuba siyayazi into kubana akukho lula ukugcina imali, kodwa xa ngaba ninaloo ngxowamali injalo niyancedisana ukuyigcina kwaye iyadingeka isebenziseke kakuhle ngelaa xesha lixakekileyo lokuxakeka.